Ha ke bone bohlokwa ba hore barena le bafumahadi ba lwanele matla a maholo ho feta a eleng hore ba setse ba a filwe. Ka hore se Moporesidente a se etsang ka ho laola Afrika Borwa ka bophara. Ha se se barena le bafumahadi ba ka se etsang, se barena le bafumahadi ba tshwantseng ba se etse ke hore ba shebane le ditjhaba tse eleng hore ba di filwe ka bonyane ba bona metseng ya bona moo. Le hore ba etse bonnete ba hore ntho e nngwe le e nngwe e tsamaya hantle eseng ho lwana.

Bonneteng ba taba ke hore ha kea thaba, ka ha batswadi ba ka ba kgonne hore ba nkgethele molekane. Ke na le tumelo ya hore batho ba babedi ba ratanang ba tshwanetse ba be le lerato le lekaneng. Ha ke rata molekane wa ka le yena a nrate, eseng hore jwale ke tshwanetse ho nyadisiwa motho e ke sa mo tsebeng, e ke sa mo rateng. Mme batho ba baholo bona ba re lerato leo le tla hola hara lenyalo seo ha ke se bone se etsahala.

Phapang ha re ha batjha ba dulang ditoropong tse diholo le ba dulang mahaeng ke hore, batjha ba dulang mahaeng ba na le boikokobetso, ba tseba hore ho sebetsa ka thata ke eng. Ba tseba hore monna o tshwanetse ho sebeletsa ba lelapa la hae, mosadi o tshwanetse ho hlokomela ba lelapa la hae, mme feela ba dulang ditoropong tse holo, o fihlele mosadi le monna ka hara ha lelapa le le leng, ba nwa bojwala, ba sa hlokomele bana mme ba dula ba lwanne. Se ha se thabise ka hore ka mokgwa o ba phelang ka teng ke ho lahla setso se leng hore re se rutilwe ke bo nkgono le bo ntatemoholo.

Nako tse ngata ha ho bonolo hore batho ba ka ema ka maoto, ba bontshe ka mokgo ba sa kgotsofalang ka teng kapa ho qosa morena naheng e ba dulang ho yona. Ka hore dinako tse ngata batho ba e leng hore ba kgahlanong le marena ba ithola e se e le hore ba seemong se leng hore ha se monate. Ba bangata ba bolaiwa, ba bangata ba tshosetswa ka ho bolaiwa. Mme ha ho le jwalo, batho ba felelletsa ba thotse. Hape ha se hore ditshebeletso tse leng hore Moporesidente wa di ntsha naha ka bophara hore di fiwe batho ba Afrika Borwa, ha di fihle dinaheng tse leng hore di na le marena. Hangata marena ba nka ditshebeletso tseo, ba thola ha ba bue letho bathong.

Dintho tsona di fetohile empa e seng haholo. Ka hore ho santse ho na le mehlobo e leng hore ha e batle haholo ha motho motho a ka nyala mohlobong wa bona.

Ho bohloko ha e le hore o tswa mo tswang teng ho tswa ho itekela bophelo. Be o fumana motswantle a ipeile setsheng sa hao, hangata matswantle a patala batho. Ekaba seponesa, ekaba kgosi kapa ekaba mong a sebetsang masepala, ba patalwa hore ba thole kapa ba rekise setsha ntle le tsebo ya mo monga setsha seo se cause-a hore ho be le dintwa tse ngata le dikgohakgohano.

Nka rata ho ruta bana ba ka hore ba phehe mala le mohodu. Mala le mohodi wa o hlatswa pele o ntsha ditshila ho ona. O hlatswa habedi hararo ho fihlela o bona hore o hlwekile, morao ho wa moo o kenya ka hara pitsa wa o bedisa sebaka se ka bang hawara le metsotsonyana e thirty. Morao ha moo wa ntsha o shebe hore na e tlalla ho butswa malamohodu wa hao kapa jwang be o tshela letswai la hao, ha o qeta o bo o sekga malamohodu wa hao ho ya ka mokgo wena o batlang ka teng. Ha o qeta moo o ka nna wa tshela beef stock ya hao kapa sopo ya hao ya Knorr, moroho o ka o tshelang, o ratehang, o ka tshela ui kapa yona tapole.

Ha ke rate bophelo ba sephethephethe, mme nka se thabele ho phela bo toropong kapa dipoleke tse leng hore ho kopa-kopane ho batho ba bangata.

Modianyewe hangata o ne o rwalwa ke batho ba eleng hore ba ne ba sebetsa bo dipolasing. Hape o ne o rwalwa haholo ke banna ba e leng hore bane ba ya ntweng ka dinako tsa kgale. Ke ka hoo o tummeng.